Holideyi ya ku khongela leyi nga na nkoka eka ndhavuko wa ka hina i siku ra paseka nakona yi tlangeriwa hi ku va ku endliwa kereke vhiki mahelo ya vhiki hinkwaro.

Hleketaka swa vana lava nga ri ki na vatswari va langutanaka na swona i ku pfumala mali yo xava swakudya na ku pfumala vanhu lava nga ta va dyondzisa swilo swa vutomi.

Ku va ni endla swilo swi olova ndzi nga n'wi hlamusela ni karhi ni n'wi komba leswaku swi endliwa njhani hikuva ku hlamusela hi munhu a swi fani na ku hlamusela munhu wo karhi u n'wi .

Ni ku pfumaleka ka tatana a swi kahle hikuva milawu yo tala vana va yi twa loko yi vuriwa hi .

Ndzi nga n'wi vutisa leswaku hikokwalaho ka yini mikhuvo ya nkhuvulo yi cincile na kona hi nga endla yini leswaku hi tlhela hi vuyisa maendlelo ma xikhale leswaku swi ta fana na swa khale.

Xiyimbeleri lexi ni nga xa rhambaka i Joel Xirimbana hi yena ni n'wi rhandzaka swinene eka vuyimbeleri bya ndhavuko ni bya Xitsonga.

Ku cincana ka mindhavuko swi pfuna hi ndlela leyi u kota ku dyondza na ndhavuko ya van'wanyana na vona lava swi tsakelaka va kota ku dyondza ndhavuko wa wena.

Mikhuva yo biha ya ku hlayisa vana leyi kucetelaka vana leswaku va kula va nga va nga lavi va nga xiximi i ku va va nga biwi hi vatswari va vona.

Ku dyondzisa vana ndlela yo endla mitirho ya le kaya swi na nkoka swi endla leswaku vana va kula va ri na vutihlamuleri eka vumundzuku bya vona.

Vanhu va tsaka loko vana va vuya engomeni kumbe entshaveni hikuva ku ya entshaveni swi na khombo swinene.

Na khensa buti wa mina ku va u ri xikombiso lexinene evuton'wini bya mina ni kurile na mina na ku fana na yena hikuva ndzi landzelela mikondzo ya wena.

Hi ku ya hi ndhavuko mitirho ya vavasati emindyangwini i ku sweka ku kulumaka na ku tsema tihunyi.

Ni nga swi endla hikuva na mina ni na ku tshemba leswaku loko a ku ri mina ni ri ka xiyimo xa so munghana wa mina na yena a ta lava ku ni pfuna.

Ku cincana loko ni nga ku endla ku va ntirho wa vavasati hikuva vavasati ku va vona va ya risa swifuwo swo fana na tihomu na timbuti.

Rainbow nation eka mina yi vula leswaku tinxaka hinkwato hi ku ya hi mihlovo tihlanganile eAfrika-Dzonga bya tihanya kahle hi xikan'we.

Ndzi nga tsakela ku va na mucato wa ndhavuko hikuva ndhavuko i wa hina mucato wo basa a hi wa hina na kona mucato wa ndhavuko wa tsakisa swinene hikuva u kota ku vona leswaku va ku endlisiwa ku yini khale.

Swiambalo swa ndhavuko swa vavasati swi cincile le na le masiku lama se ku fakisiwa na swingwavila swona kambe khale swingwavila a swi nga talangi.

Swiphiqo leswi ni nga langutaka na swona no hlayisa makwenu lontsongo ro sungula i ku ka a nga lavi ku ni yingisela na ku ka ni nga swi tivi leswaku ni ta n'wu endlisa ku yini leswaku a vuya ndleleni.

Loyi a nga na vutihlamuleri byo basisa na ku hlantswa swibye emutini i wun'wana na wun'wana loyi a nga na nkarhi hambi ku ri wanuna hambi ku ri wansati hambi ku ri vana.

Ku tiva ndhavuko wo hambana na wa wena swa pfuna swinene naswona swi endla leswaku u kota hlonipha hi rixaka ra ndhavuko lowun'wanyana.

Paseka eka vakreste i siku leri va tlangelaka ku pfuka ka Yeso eku feni nkoka wa kona hileswaku va kota ku tlhela va hlantswiwa swidyoho swa vona.

Mitirho ya vavasati emindyangwini yi cincile hikuva siku ku na ku ringana ringana eka vavanuna na vavasati un'wana na un'wana a nga endla xin'wana na xin'wana lexi a xi lavaka hambi ku ri hlantswa hambi ku ri ku kulumaka.

Mpfuno wa ku va na mucato wa xilungu na mucato wa ndhavuko hileswaku vanhu lava u va rhambaka hinkwavo va nga lavi pfumela ka ndhavuko kumbe eka xilungu lava va pfumelaka eka swa xilungu va ta dya hi siku ra xilungu lava pfumelaka ka ndhavuko va ta dya hi siku ra ndhavuko.

Mina ni nga tsakela mucato lowutsongo hikuva wu endla leswaku hi nga humesi mali yo tala ku lava ku endla nkhuvo.

Micato leyi hleriweke eka ndhavuko wa Xitsonga mina ni twa u nga tsakisi ngopfu kambe loko u hleriwile naswona swi kahle eka vacati.

Munghana wa mina ni rivaleli ku va na rivele siku ra wena ra ku velekiwa a ni lo khomeka nyana hi swin'wana kambe ku lunghisa sweswo ni kombela hi ti humesa hi ya dorobeni hi ya tlangela siku ra wena Hambileswi se ri nga hundza.

La ni nga tsakelaka ku ya kona hi N'wendzamhala eka holideyi hi le ndhawini leyi nga na lwandle hikuva a ndzi si tshama niya endhawini leyi nga na lwandle.

Leswi ni nga swi katsaka eka mucato wa ndhavuko wa Xitsonga i swichayachayani swa khale leswaku mucato wa vona wu ti komba leswaku hikanene i wa ndhavuko.

Mimpfuno yo ya ka ndhawu leyi ku nga na vanhu vo vulavula tindzimi to hambanahambana i ku va loko wena siku rin'wana u suka u endhawini u kota ku vulavula na vona hambi va nga tirhisi ririmi ra wena.

Xihlawulekisi xin'we lexi endlaka munhu a va xikombiso lexinene i matikhomelo ya yena lamanene loko munhu a tikhoma kahle wa va xikombiso lexinene evanhwini.

Ndzi nga va byela leswaku xihlawuhlawu xa rimbewu a xi kahle nakona munhu wun'wani na wun'wani wa kota ku yimela ku lava ku va murhangeri.

Ku tala ka vanhu emadorobeni swi kahle swinene hikuva hikuva wa swi kota no yisa ikhonomi ya doroba ehenhla.

Vana va rhandza ku ambala swimbalo swa manguva lawa hikuva hi leswi va nga tswariwa va kuma ku karhi ku mbariwa swona ni swa ndhavuko a va swi tivi vana vo tala.

Ndzi nga hlawula ku n'wi dyondzisa ku sweka tihove hikuva ku sweka tihove byi olovile swinene hambileswi swi lavaku swilu swo tala ku va u ti sweka.

Loko nsati a feriwa hi nuna ni vona swi ri kahle leswaku a tlhela a tinghenisa eka swa vukati kambe u fanekele ku yendla tano loko se nkarhi wa yena wo zila wu hundzile.

Na tinyungubyisa swinene hi ririmi ra mina hikokwalaho hambi ni hlangana na vanhu va tindzimi tin'wani ni vulavula ririmu ra mina ni cinca ntsena loko ni swi vona leswaku munhu loyi ni vulavulaka na yena a nga ni twi.

Eka ndhavuko wa hina ka ha ri na xihlawuhlawu swinene loko swi ta eka ku langa varhangeri va xisati hikuva varhangeri hinkwavo i vavanuna.

Mavito ya xivongo ya na nkoka swinene hikuva hi yona ya tivisaka leswaku munhu u huma kwini.

Mintlhontlho leyi vavasati eka vurhangeri va langutaneke na yona i ku va va tekeriwa ehansi hi vavanuna.

Varhangeri va ndhavuko va pfuna hi ku va va hlanganisa vanhu lava holovisaka va tshama na vona ehansi va vulavula na vona va va kombisa leswaku ku onhake kwini naswona ku nga lunghisiwa kwini.

Rhengu leri a ri kahle swinene nakona ri na vunghozi hikuva ku lwa ka vanhu ku nga endla leswaku va vavisana kumbe va dlayana emaheteleleni.

Xakudya lexi ni xi rhandzaku ni xi tivaku xa ndhavuko i mikhusa nakona mikhusa i muroho ya tinyawa leyi khiwaka yi swekiwa yi nga vupfi leswaku yi ta enekiwa yi ta oma yi va ya ntima loko yi va ya ntima yi ta hundzuka mukhusa.

Ni nga n'wu hlamusela leswaku hina Matsonga Machangani swivongo swa hina swi hlaya la hi humaka kona swi tlhela swi hlaya na ku hina vo mani.

Ndzi nga va byela leswaku ndzi nge swi koti ku sweka guxe hikuva guxe a ri lavi ku swekiwa hi mapani kumbe mapoto lamakulu kambe ni nga va swekela xigugu tihove na tshopi.

Ni vona yi nga ri mhaka ya kahle hikuva loko byi nga ha tekeriwi enhlokweni byala bya xintu swi vula leswaku ndhavuko wu le ku lahlekeli.

Swi na nkoka swinene hikuva swi dyondzisa vana kumbe vavanuna hi laha va humaka kona leswaku va ta swi tiva leswaku vanhu va khale a va kurisa ku yini ku va va ta kota ku va va vitana vavanuna.

Swakudya leswi ndlaku leswaku vanhu va nyuhela ku tlula mpimo i swakudya swo fana na ti-burger ti-chips tikota.

Magangisele ya khale ku vuriwa leswaku a va teka xithombe xa wena va famba va karhi va komba vavasati loyi a ku rhandzaka hi loyi a nga ta va nsati wa wena.

Loko munhu a nga ha lavi ku va a ti nghenisa ka swa vukati a swi bihanga kambe hi nga va tsundzuxa leswaku swa koteka leswaku a tinghenisa ka vukati byin'wani kambe munhu lweyi a nga lova a ku siya u nga n'wu susi mbilwini ya wena.

Ni nga n'wu tsundzuxa leswaku milawu ya masipala a yi pfumeli leswaku munhu a lahliwa ejarateni ni nga n'wu byela leswaku loko a lava ku lahliwa ejaratini hi nga famba hi ya ematikoxikaya hi ya n'wu lahla laha hi humaka kona.

Ni vona swi olova swinene ku kuma mintirho eka ndhawu leyi nga na tinxaka to hambanahambana ta vanhu hikuva swa tikomba leswaku a ku na xihlawuhlawu eka ndhawu yaleyo.

Loko u ri eka rixaka rin'wani ra vukhongeri a wu fanelanga u khongela rixaka lerin'wanyani kambe vuxaka bya wena na n'wana wa wena byi ta tshama byi ri hi ndlela yaleye.

Ndlela leyi ni nga yi tirhisaka i ku va ni endlela n'wana phati ni vona onge swa vukhomba a swi bohi ngopfu minkarhi yin'wanyani ntsena n'wana a tiva mahanyelo ya vutomi.

Ni vona onge a va na matimba yo kucetela leswi humaka ya emisaveni kambe vukona bya vona eximoyeni byi na nkoka swinene.

Swiphiqo leswi hlanganaka na vanhu va le madorobeni loko swi ta eka matshamelo hileswaku matshamelo ya le madorobeni i tindhawu letitsongo a wu koti ku aka tiyindlu letikulu ku fana na le matikoxikaya.